Ukuba nokufinyelela kokuqekethwe kwasendaweni noma okuqekethwe okuqondene neNingizimu Afrika kubalulekile kimi. Ngiyazisa imibono nemininingwane yomhlaba wonke, kodwa futhi ngikholelwa ukuthi okuqukethwe kwasendaweni kunikeza ukuqonda okuyingqayizivele nokuhambisana nokuphila kwami kwansuku zonke nezithakazelo zami.

Ukwakha izinhlelo zengxoxo zendawo, ukusebenzisana namaqembu omphakathi kanye noqwepheshe, ukuxoxa ngezihloko ezifanele. Izinhlelo eziphumelelayo zihlanganisa imibukiso yokushaya ucingo, izingxoxo zephaneli nezinhlelo ezifana nezingxoxo. Gxila ezindabeni zasendaweni ezifana nezombusazwe, ukukhathazeka kwezenhlalo, imfundo kanye nokunakekelwa kwezempilo ukuze udale okuqukethwe, okuhehayo, nokufundisayo.

Ngithenga idatha kumhlinzeki wenethiwekhi kumakhalekhukhwini wami. Kungaba ngukushaya ikhodi ye-USSD, ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza lo makhalekhukhwini noma ngokuvakashela iwebhusayidi yabo. Ngingathenga futhi amaqoqo edatha ezitolo noma emishinini yokuthengisa.

Ukukhiqiza izinhlelo zesimo sezulu ezithakazelisayo nezifundisayo emsakazweni womphakathi, kuhilela ukuhlanganisa izindaba ezithakazelisayo ngezibikezela zesimo sezulu ezinembile nezingokoqobo. Izakhi eziyinhloko zihlanganisa izibuyekezo ezifika ngesikhathi ukuhlaziywa kocwepheshe nezingxenye ezisebenzisanayo. Ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana nokubambisana noqhwepheshe bezimo zezulu bendawo nakho kusiza ekwenzeni ukwaziswa kwesimo sezulu kuqondwe futhi kuthakazeliswe.

Ikusasa lokubuka amafilimu nge-TV yesathalayithi cishe lizohilela ukuhlanganiswa ukusakazwa kwendabuko nokusakazwa okukhona. Abahlinzeki bazogxila kokuqekethwe kwe-niche, njengemidlalo ebukhoma nemicimbi ngenkathi befaka amakhono okusakaza ngokufunwa ukuze bahlale bencintisana.

Ukuze ngilungiselele, ngangingacwaningwa futhi ngihlele izindaba eziyinhloko, ngicinisekise amaqiniso futhi ngilungiselele izihloko ezifigciwe. Ukuze ngidlulisele ukwaziswa ngokucacile, ngangingasebenzisa ulimi olulula ngigweme ulimi olungaqondakali, futhi nginikeze izihloko zezindaba ngendlela ezolile nenegunya.

Iziteshi zomsakazo zomphakathi ziveza amazwi namaphuzu okubheka ahlukahlukene, zabelana ngezindaba zendawo, umculi nokuhlangenwe nakho. Ngami, ziwumbono womphakathi zikhuthaza ukubandakanyeka nokuqonda. Ngiye ngathola abaculi abasha ngafunda ngezinkinga zomphakathi futhi ngazizwa ngixhumene nomphakathi wami ngabo.

Ukuphelelwa ugesi kuphazamisa ngokuphelele umsebenzi wami. Ngaphandle kwe-Wi-Fi, angikwazi ukufinyelela amafayela abalulekile, ukuxhumana nozakwethu noma ukuhlangabezana nesikhathi esibekiwe. Kuyisithiyo esikhulu ekukhwiqizeni futhi kufanele ngithole ezinye izindlela njengendawo yokudlela noma indawo yokusebenzela ukuze ngihlale ngixhumene futhi ngisebenze.

Ukusebenziseka kwendawo yomculo kuncike ezintweni ezinjengokubekwa uphawu okucacile, izindawo zokuhlala, nezindlu zangasese ezifinyeleleka kalula kanye nokwehla okuncane noma ukuhlanekezelwa komsindo. Izindawo ezakhiwe kahle zicabangela nokugcwala kwabantu, ukubonakala kwesiteji, nezinto ezinjengama , nama-merchandise goods. Lezi ziqi zihlangana ndawonye ukuze zenze ababe khona babe nokuhlangenwe nakho okujabulisayo nokungenankinga.

Izindaba zasendaweni emsakazweni womphakathi zinikeza inani eliyinqayizivele ngokuhlanganisa izindaba zomphakathi, izenzakalo nezindaba ngokujulile. Inikeza izilaleli umongo obalulekile nokuqonda ngokuvamile okuhlanganisa izingxoxo nobuqhwepheshe nezikhulu zendawo.